Ngicabanga ukuthi abagqugquzeli kufanele bazibophezele ekutheni bakwethula kanjani ukudla kwamasiko ezinkundleni zokuxhumana ngokuqiniseka ukuthi-ke kuboniswa ngendlela esihloniphayo futhi enembile. Kugcizelelwa imvelaphi yezithako kanye nendlela yokupheka futhi kugwenywa ukwenza izincazelo ezingalungile noma ezihlekisayo.

Kunenkolelo yabadala ukuthi ukudla kwesintu nokudla okulinywa ekhaya kungcono kakhulu futhi kunomsoco kunokudla okuthengwa esitolo. Futhi ngiyacabanga ukuthi-ke lokhu kuyiqiniso noma ngicabanga ukuthi konke ukudla kunempilo, kuncike ezintweni eziningi ezifana nendlela okuklinwe ngayo nokuthi kulungiselelwe kanjani.

Isizukulwane esisha emphakathini asemadolobheni kaZulu, sithonywa ubuchwepheshe besimanje kanye nemikhuba yamasiko omhlaba. Lapho ilungu lomndeni lishona kuphakama izimpikiswano mayelana nokuhlanganisa izici zesimanje, ezifana nezithulo zemidiya exhubile nomculo wamanje emgidini womngcwabo wendabuko.

Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukwethula igama kumntwana osanda kuzalwa ngoba kuyindlela yokuqala ukumenza abe yingxenye yomndeni nomphakathi wakhe. Futhi leli gama lingaba nencazelo ekhethekile noma lihloniphe okhokho.

Uma ngidala umcimbi wokuthomba wentombazane encane emphakathini wakithi, ngingafaka imisebenzi efana nemikhuleko yabadala, ukudla kwesintu, izingoma zomdabu, kanye nokufundiswa kwendima yobuntombazane nobufazi esikweni lethu ukuze kugcizelele ukubaluleka kwalesi sigaba sempilo yentombazane.

Ukubamba iqhaza ngenkuthalo kwawowonke umphakathi edilini lomshado, kuqinisa izibopho zomphakathi, nomuzwa wokuba nengxenye ngokuhlanganyela ekujabuleleni umcimbi, ukusekelana nokugcina amasiko namagugu omphakathi.

Ngicabanga ukuthi ukuzibandakanya kwesangoma kukhomba kanjani ukuqonda kwesiZulu nobudlelwano phakathi kwabaphilayo namadlozi, ngokuba yingxenye ebalulekile yesiko lokungcwaba, inikeza isiqondiso ngokomoya futhi iqinisekisa ukuthi imikhuba yesintu iyalandelwa ukuze kuhlonyiswe, kuhlonishwe abangasekho futhi kuvikelwe umndeni.

Ukwemukelwa kwesiko lwemvunulo nemihlobiso yendabuko yamaZulu kubalulekile ekugcineni nasekuqhakaziseni amasiko, futhi izingubo zomdabu, izigqoko kanye nezinsiza zidlala indima ebalulekile emdansweni yakwaZulu ngokubonisa ubuhle besiko, ukuhlonipha amagugu nokuhlukanisa abantu ngobuhle babo.

Kubalulekile ukuthi lezi lezi zindima zifezekiswe yisikhathi ngoba zigcina isiko lomndeni, zifundisa izingane ezincane ngemisebenzi yobudala, futhi ziqinisa ubumbano lomndeni ngokuhlanganyela emisebenzini ebalulekile.

Imikhuba yendabuko yokufundisa amakhono emantombazaneni njengoba eshintshela ekubeni abesifazane, iyahlukahluka kakhulu emhlabeni jikelele. Kodwa amakhono avame ukufundiswa ahlanganisa, ukunakekela ikhaya, ukukhulisa izingane, ubuhlakani bezandla kanye nemisebenzi yomphakathi, futhi lezi zinqubo zingahluka kakhulu ngokuya ngamasiko ngokwendlela ezenziwa ngayo, isikhathi kanye nabantu ababandakanyekayo.

Umholi angamsekela usingaye ngesikhathi soguquko ngokumnikeza isiqondiso, ukumfundisa amasiko, ukumqinisekisa nokuba khona ukuze amphendule imibuzo nokumsekela ngokozwelo.

Ngicabanga ukuthi okwenza isiko libengcwele, ikakhulukazi ezinguqukweni zokuthomba zabafana abashintshela kwabesilisa. Yingxenye yalo emlandweni, ukudluliselwa kwamagugu namasiko kanye nendlela elungiselela ngayo abafana ukuthatha izindima zabo njengamadoda emphakathini.

Imibala nobhuhlu esembathweni sesiZulu idlulisa imilayezo noma izincazelo ngokubonisa isimo somuntu, isigaba somphakathi noma umcimbi bawugubhekelayo.

Uma amasiko, uma amasiko agcwele ahlobene nemikhuba yokuthoba engasagcinwa. Lokhu kungase kube nomthelela omubi ebantwini abadala ngokulahlekelwa indlela yokudlulisa amagugu kanye namasiko abo esizukulwaneni esilandelayo, futhi umphakathi ungathinteka ngokuba nokuxhumana okuncane phakathi kwezizukulwane kanye nokuncipha kolwazi namasiko endabuko.

Umphakathi wahlangana ukweseka inguquko kaNomalungelo ngokuba khona emcimbini wakhe, wamnika izipho, wamfundisa ngendima yakhe entsha njengowesifazane, waphinde wamqinisekise ngokozwelo nangokwesiko.